Hai ri to dzi renga.

Musi hutshi ṱavhiwa nḓuhu hu thoma ha gwiwa fhasi, ha posiwa thoro nthihi ya nḓuhu ha fukedziwa ngauralo ngauralo.

Ndi takalela u ṱavha mutshaini, tshipinatshi, dzi khavhitshi, maṱamaṱisi na mirambo.

Ndi u ṱavha miri ya mitshelo, khaedu hu ngavha hu hu mavu ane ravha ri khou ṱavha khao ngauri mavu ha fani.

Ee, ndi vhona huna huna mutakalo wavhuḓi, ngauri guroi ito ṱavhiwa so vhurotho hune havha ho itiwa nga guroi ha buraweni, ndi hone hune havha na mutakalo u fhirisa vhurotho vhutshena.

Ndi mukapu wa dzi corn flakes, ngauri u na pfhushi ende wo itwa nga mavhele.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo itiwa nga makhaha, ngauri makhaha ana pfhushi ende hafhu a dovha futhi a itiwa nga mavhele.

Ndi ḓivha uri a shuma u bika mikapu vhaṅwe vha a shumisa kha uita mabundu, vhaṅwe vha a shumisa kha zwithu zwinzhi zwo fhambananaho.

Hai athi thu ḓi wana ndi tshi khou lima gorohu nga ngomu tsimuni yanga.

Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi khou dziḽa, ndivha ndo dzi shela nga ngomu kha tshigeḓelo, nda shela mafhi nda eda naku swigiri nyana kuṱuku nda rithelela u swikisela i tshi ṋoka.

Ndi ḓivha uri jungle oats yo itiwa nga mavhele, zwiṅwe zwinzhi zwinzhi athi ḓivhi nga hayo ngauri athi i shumisesi fhedzi ndi ḓivha uri yone ivha yo itiwa nga mavhele.

Mutshelo une wa vhidzwa upfhi kiwi athi u ḓivhi, athi athu ḓi wana ndi tshi khou ḽa athina tshenzhemo nga hawo.

A shumisiwa kha uita dzi dzhusi, vhaṅwe vha a shumisa kha uita dzi saḽadi.

Ndi vhona unga tshikwatshi tsha maswiri, hu shumiswa maswiri nadzi swigiri dza hone na dzi nyuṱirishini dza hone, uita hezwo uita heyo dzhusi. Then ya kona uḓa vhathuni uri vha kone ui nwa, ho shuma na mitshini ya hone ine yavha i kho gaya maswiri.

Kha vhupo vhahashu mbudzi vhaṅwe vha adzi fuwa vha fhedza vha dzi rengisa, vhaṅwe vha adzi fuwa huna mishumo ine vha khou ṱoḓa ui ita miḓini ngadzo, huṅwe miḓini vha ita ṋama vha aḽa ṋama tshiṅwe tshifhinga vha todzi fuwa vha sadzi rengise u swikisela dzi tshivha na zwiṅwe zwibudzana.

I thithisa ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana, wo eḓela hone kana mutsho wa hone usi wavhuḓi kana wa kumba zwithu zwine zwavha zwo ṱavhiwa.

Zwivha zwi khou itwa ngauri mutsho uvha wo vhesa muhulwane, kana ha guma u tshi khou nesa mvula mvula khulwane dzine dza kwashekana bada, dza kumbekana zwimedzwa zwine zwavha zwo ṱavhiwa.

Ndi vhona unga arali weather kana mutsho wavha usi muhulwanesa lune unga thithisa zwimedzwa, ndi vhona unga zwi vha vhulimi vha kana vhalimi vha nga kona u konḓelela tshanduko yeyo ya kilima.

Ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe arali kilima ya fhungudza mutsho wa hone, mutsho wa savhe muhulwanesa uri muṅwe na muṅwe a kone uḽa zwa biko ḽawe.

Mitengo ya zwiḽiwa ivha yono gonya mashoponi, ngauri gomelelo kha vhathu ḽivha ḽo novha ḽihulwane zwino vhathu vha mashoponi vhone vha vha vha tshi khou benefita zwihulusa.

Tshitshavha tshi sala tshi songo takala naluthihi, ngauri zwine vha vha vho lavhelela zwivha zwi songo tsha itea. Zwi sia tshitshavha tsho ṱungufhala na uḓi na uḓi sola uri why zwithu zwi tshi tea uvha nga eyi nḓila. Zwone zwivha zwisi tshavha zwavhuḓi kha tshitshavha, ngauri vhaṅwe vha aḓi shaela a vha na tshavho vha tshila nga zwezwi zwine vhavha vho kona uḓi itela vhone vhaṋe mahayani.

Zwivha zwi tshi khou bva na kha uri kilima yahone i hani.

Ndi u ṱavha zwithu zwire na pfhushi, nau ṋea vhathu zwiḽiwa zwire na pfhushi vhane vha shaya uri muṅwe na muṅwe a kone uvha na mutakalo wavhuḓi.

Zwivha zwisi tshavha zwavhuḓi kha vhalimi na vharengi, ngauri kilima tshiṅwe tshifhinga ivha yo tshinyadza nga maanḓa.

Zwivha zwo fhungudzea ngauri zwivha zwi sa tshavha na pfhushi heiḽa yo u fana nau thomani, musi hu sa thuvha na kilima.

Zwia fhambana ngauri huvha hono thithisea zwithu zwinzhi, vhathu vha vha vha sa tsha kona uisa phanḓa na vhulimi nga nṱhani ha tsha tshanduko ya mutsho une wavha u hone.

Huvha hu tshi khou ambiwa ngaha dzi nyuṱirishini, dzine dzavha dzi hone kha zwiḽiwa zwezwo.

Vha tea u vhona uri vhathu vho wana zwiḽiwa zwa pfhushi, kana vha kona u ṋekedza vhathu vha shayaho nga hune vha nga kona ngayo zwiḽiwa zwa pfhushi. Ngauri tshiṅwe tshifhinga u sala zwiḽiwa zwa pfhushi a zwina mutakalo zwi sia vhathu vha tshi vho lwala na malwadze ane ha ḓivhei.

Zwi siya vhana vha sina mitakalo yavhuḓi, vha tshi vhovha na malwadze o fhambananaho zwine zwa sivhe zwavhuḓi, zwino vhana vha tea u wana zwiḽiwa zwa pfhushi tshifhinga tshoṱhe.

Ngauri ma ḓorobo dziḓoroboni huvha huna zwiḽiwa zwoṱhe zwine vhathu vha vha vha khou rengisa, kana zwine wa zwi wana mashoponi so ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha vhuponi ha mahayani vha tshi shavhela ngei ḓoroboni.

Ngauri gomelelo ḽivha ḽo novha ḽihulwane ngeno mahayani, ngei mashangoni maṅwe gomelelo ḽivha ḽisiho ngauri tshiṅwe na tshiṅwe vha vha vha khou to renga.

Vha shaya zwiḽiwa zwa pfhushi ngauri vha vha vha sa tsha kona u ḓilimela u fana namusi vha sathu pfhuluswa, vha vhuya vha pfhuluswa zwia konḓa uri vha ite zwine vhavha vha tshi ita mahayani.

Uri sisiṱeme ivha isa tsha kona u swikelela zwine vhashai vha nga kona uzwi swikelela, ngau to ḓi itela vha songo thoma vha iteliwa nga muṅwe muthu.

Ngauri mitengo ivha yo novha nṱhesa, lune vhathu vha a balelwa ui swikelela.

Vha guma vha tshi vho toḓi itela zwiṅwe hayani uri uḓi limela mahayani, vha renga zwezwi zwine ha vhori azwi ḓuri zwine vha zwi swikelela.

Musi ho ṱhukhuliwa mithenga kha zwinoni a i tsha dovha hafhu ya shumiswa i ya laṱiwa.

U ṱhukhula khuhu a zwi vhuyi zwa dzhia na tshifhinga tshilapfhu. Ngauri hu vha ho shumiswa na maḓi o vhilaho u sumbedza uri khuhu heinoni wo ita mushumo wavhuḓi. Ndi musi yo tshena yo nakisiwa ya ṱambisiwa ya tshetsheleliwa.

Lukanda lu vhulungea nga musi muthu o lu vhea ḓuvhani lwa oma. Uri lu vhulungee vhukuma uri lu sa siṋe kana u nukha.

Lukanda lwa tshifuwo lu nga shumisiwa nga mahosi kana lwa shumisiwa kha zwiṅwe zwithu zwinzhi. Nga murahu ha musi lwo thoma lwa vhea ḓuvhani lwa oma.

Maḓi ane a vha a khou shumisiwa musi hu tshi khou ṱhuvhiwa. A vha o thoma a vhilisiwa uri hu savhe na vhuleme musi hu tshi khou ṱhuvhiwa. U itela uri mufhiso houḽa u itela uri heiḽa mathenga a ṱavhanye u bva.

A tea u vheiwa dzi firidzhini kana fhethu hune ha rotholela uri a sa vhaisale. A swike a kha ḓi vha avhuḓi ngei mimakete.

U ṱhogomelwa nga u shumiswa zwishumiswa zwi songo shumaho kha tshiṅwe tshithu. Hu zwishumiswa zwo shumiswaho kha iwe fhedzi.

Ee i yone miraḓo ine vha vha na tshenzhemo ya lukanda kana mushumo wa makumba. Sa izwi kana hu dzi khuhu dzo kudzela makumba u tshi wana vha tshi rengisa kana vha dzhia vha mavhea zwavhuḓi.

U ya nga ha hezwo a thina tshenzhemo nazwo. A thi thu dzula nda zwi vhona zwi tshi khou itiwa. Fhedzi ndi a kholwa uri vhaṅwe vha nga vha vha na tshenzhemo nazwo na zwine zwa itiwa vhuponi.

Kha vhupo hune nda dzula hone ahuna zwine zwa itiwa musi hu na vhuṱambo ha ṱhavhiwa zwiṋoni. Kana u rea zwiṋoni a thi thu dzula nda ḓi wana ndi tshi khou ṱangana na zwithu zwo raloho vhuponi ha hashu.

Vhuponi ha hashu musi vha tshi ṱhukhula khuhu vha shumisa dzi phanga. Ngauri ndi zwone zwithu zwo leluwaho ahuna mitshini. Fhedzi kha tshifhinga tsha musalauno ho no vha na mitshini yo u ṱhuvha.

Ee vho ḓala vhukuma vhathu vhane vha rengisa makumba wa zwifuwo. Ende zwifuwo zwa hone zwi vha zwo to fuwiwa tshiṅwe tshifhinga vha to ya vha renga vha ḓa vha rengisa.

Lukanda lwa nngu kana lwa mbudzi lu tshi bvisiwa vha shumisa dzi phanga. Uri lu bve lu lwavhuḓi lu si na dzi ṋama nnzhi khalo. Vha fhedza hafhu vha lu anela uri lu ome lu sa siṋe. U itela uri arali lu na mushumo lu dovhe hafhu lu shume.

Musi hu tshi hamiwa nga maanḓa hu khou hamiwa dzikholomo. Vha wana vha tshi khou hama mafhi ane a bva a tshi kha ḓi vha avhuḓi. A ne a ya ṋea nga tshetsho tshifhinga vha tou tama vha si re fhasi ha kholomo uri vha kone u hama vho i vhofha.

Khuhu u i ṱhukhula a zwi konḓi na luthihi ngauri marambo ayo ha ngo to khwaṱha nga yeyo nḓila. Iya ṱavhanya u ṱhukhulea nga lufhanga.

Hai thi thu dzula nda shela mulenzhe musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo. Fhedzi u to ima wa ṱalela wa vhona zwine vha vhulaisa zwone. Ngauri hu vha hu na mavhulayele o fhambananaho.

A thithu ḓivha.

A thi thu ḓivha nḓila dza u vhulaya zwifuwo zwa sia lwa sialala. Ndi to ḓivha zwezwi zwine vhathu vha vhulaisa zwone tshifhinga tshoṱhe.

Vha tea u ḓiṱhogomela ngauri u vhulaya zwifuwo nazwo a zwo ngo leluwa. Hu nga ḓi itea ha vha na dzi khakhathi kana tshifuwo tshine vha kho tshi vhulaya tsha ponyoka.

Musi vha tshi khou hama dzi kholomo vha tea u ḓitsireledza vhukuma. Ngauri u hama kholomo a zwo ngo leluwa nga maanḓa kana u hama tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe. Ngauri hu na khonadzeo ya uri tshifuwo hetsho tshi mugembe muthu kana tshi shavhe. Zwino muthu ane a vha a tshi kho hamula u tea u ḓitsireledza na uri a songo kavhiwa nga zwitzhili zwine zwavha zwi khou bva kha zwifuwo.

Mbilaelo dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu. Ndi uri muthu a tshi ṱhukhula khuhu u tea u ḓiṱhogomela. Khuhu nayo nayo i na masiandoitwa ayo ngauri u tshi i ṱhukhula u ya wana futhi i tshi kha ḓi tshila i tshi kha ḓi nyakadza.

Zwi na khaedu nnzhi dzine dza itea musi hu tshi khou vhulaiwa tshifuwo. Uri tshifuwo tshi vhulaiwe zwavhuḓi muthu u tea u tshi vhofha tsha khwaṱha ngauri tshi nga ḓi shavha.

Vha ṱangana na khaedu nnzhi sa dzine dzi nga ḓivha dziṅwe dzi dzikhombo vhukuma. Ngauri u bvisa lukanda lwa tshifuwo tshihulwane sa kholomo a zwo ngo leluwa nga yeyo nḓila.

Vha tsheka kholomo ine ya mamisa uri i mamisa zwone naa. Vha tsheka hafhu na maḓamu a kholomo uri ndi a vhuḓi na vha kona u hama mafhi haaḽa.

A thithu ḓivha maga kana mvelelo ine ya itiwa nga vharereli musi vha tshi kho vhulaya zwifuwo.

A u ḓivhe uri a tshi kho vhulaya eyi kholomo u tea u ima kha iyo kha saidi ifhio uri kholomo i vhulayeye zwavhuḓi. Kana u tea u shumisa zwishumiswa zwifhio u vhulaya iyo kholomo. Vhagudisi vhanzhi veḽe vha vha vha na tshenzhemo na u vhulaya dzi kholomo a i vhulaiwi nga nnyi na nnyi.

A thithu vha na tshenzhemo ngaha u ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo. Ngauri a thi thu ḓi wana ndi tshi khou vhulaya lwo tshifuwo kana u vhona muṅwe muthu a tshi khou ṱanzwa. Fhedzi ndi ya kholwa vhane vha ṱanzwa vha na tshenzhemo nazwo.

Musi hu tshi bviswa lukanda lwa tshifuwo vha shumisa lufhanga. Kana zwiṅwe zwihali zwine zwa nga tenda u bvisa lukanda hu sina u ḓi vhaisa.

Musi muthu a tshi khou hama vhuponi ha hashu u muwana o fara. Tshithu tshine a ḓo hamela khatsho zwithu zwine a khou hama kha tshetsho tshifuwo.

Kha khuhu a si kanzhi hu tshi bvisiwa lukanda ngauri u wana vhathu vha tshi bika naho luya lukanda lwa khuhu. Kana u tshetshelela nama na lukanda lwa khuhu hu bvisiwa lukanda kha zwifuwo zwihulwane. Fhedzi vhaṅwe vha nga ḓivha vha tshi bvisa lukanda na kha zwifuwo zwiṱuku zwi ngaho khuhu.

Vho vha vha tshi hamula mafhi vha ṋamba vha a shumisa tshetsho tshifhinga. Kana vha mavhea u itela u ma shumisa zwavhuḓi matshelo. Fhedzi kha musala uno mafhi u mawana a tshi khou rengiswa na mashoponi. O shelwa kha zwigubu zwo fhambananaho unga marenga wa dzula nao hayani tshifhinga tshilapfhu.

Musi hu tshi ṱhukhuliwa khuhu muthu u dzhia khuhu a ya a i bvisa ṱhoho. A i shela maḓini o rothola a i ṱanzwa malofha ane a vha o bva. U bva hafho a dzhia maḓi awe a fhisaho a i panga nga ngomu a i rembulusa uri mithenga i ṱavhanye i bve. Nahone zwi leluwe uri i ṱavhanye i bve mathenga. A tshi fhedza u dovha hafhu a shela maṅwe maḓi a u rothola a i ṱanzwa a kona u i tshetshelela a i panga dzi firidzhini.

U bveledzisa mafhi mafhi vhuponi ndi zwa ndeme vhukuma. Ngauri mafhi a na mutakalo nga maanḓa kha vhathu vhahulwane. U ya wana vhana mitakalo na vhana vhaṱuku nga u ḽa mafhi. Mafhi a na pfhushi vhukuma nahone a tshi khou bva kha tshifuwo.